La ntlha ke palame sefofane, ke ne ke ikutlwa ke itumetse, ke le bonolo, ke ne ke fofela kwa Cape Town, ka tswa kwa Kimberly.

Ee, ke toro ya me, go pagama sefofane, ka gonne ke batla go etela mafelo a a farologaneng, ke rata maikutlo a go fofa mo loaping.

Tsala ya me, e tshwanetse go reka tekete ya sefofane, go tswa mo nageng ya rona, go ya Nigeria, e ka dira seno, mo inthaneteng, kgotsa kwa boemelong jwa sefofane, fa tsena kwa boemelong jwa rona, o tshwanetse go nna le passport-o e e siameng, le visa ya Nigeria, fa a goroga kwa Nigeria, o tshwanetse go tlotla, le batsamaisi ba boemelo, jwa sefofane, ka go bontsha ditshwanelo tsa gagwe.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me, e thusa batho ba bantsi, go fitlha kwa tirong, le sekolong, se ke se ratang ke gore, diteko tsa teng di ko tlase, mme se ke sa se rateng ke gore, ya diega.

Mathata a ke kopane le one ke gore, ka dinako tse dingwe, karata e gana go bala, kgotsa sebaka sa go e reka, se le kgakala.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng wa bese, fa a nale botswala, le boikarabelo, bakgweetsi ba dibese ba thusa ka go tsamaisa batho sentle, ba dira gore ba fitlhe kwa tirong, ba bolokegile, le ka nako.

Fa go nale strike-e, go ka nna le go tlhoka go ya kwa tirong ka nako, batho ba ba yang kwa tirong, ba amega ka gonne, ba ka se fitlhe mo tirong, kgotsa ba latele ditiro tsa bone.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng, go thusa batho go ya kwa tirong kgotsa sekolong ka nako, fa bese e eme ka dinao, o ka batla bese nngwe, kgotsa o kopanya le batsamaisi ba dibese, go tlhalosa bothata.

Ee, ka lengwe la matsatsi, ke ne ke seiwe ke bese, ka gore ke ne isitse setlogolo same sekolong, mme ka ntlha e wa, ke ne ka palelwa ke go tsena ka nako kwa tirong.

Ee, go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese mo tikologong ya me, se se ne sa dira gore bapagami, ba palelwe ke go fitlha ka nako kwa sekolong, le kwa tirong.

Dibese ga di tsamaye mo metsing tsotlhe, ka gonne ditsela tse dingwe ga di a siama, tse dingwe, di na le di pothole tse di boitshegang, mme di tla dira gore bese, e palelwe ke go feta.

Koketsego ya tlhatlhwa ya ngwaga le ngwaga, e nkama ka gore, ke tshwanetse go duela bese madi a mantsi, mme gape, ke palelwa ke go tsena kwa tirong, ka nako.

Ke ne ile supa, ka gonne dibese dithutsa go fitlha kwa tirong, kgotsa kwa sekolong, mme ka dinako tse dingwe, di a diega, kgotsa di sa fitlhele metse yotlhe.

Ke tshwenyegile ka gore, ikaegile ka betse go ya mo tirong, fa di emisiwa ke tla ikopantsha le mongwe, go palama mogoene ka sekoloto.

Ee, ke dumelana le seo ka gonne, go tsamaya ka dinao, go thusa mmele, go nna o itekanetse, mo lefelong la me, ke tlwaetse go tsamaya ka dinao, fa ke a mabenkeleng, kgotsa mafelo a a gaufi.

Ee, ke itse letshwao la batsamaya ka dinao, ke letshwao le le bontsha mafelo a ba tsamaya, ba ka kgabaganya mo tseleng ka o ne, gape ke itse letshwao la stop, le la yield, mme ke a tlhokomela, le go a dirisa, fa ke le mo tseleng.

Motho yo o tsamayang ka maoto, o ka wela ke kotsi ya go thudiwa ke koloi, bogodu, kgotsa go kgwatisiwa, go ka thusa go baakanya diphatlha mo ditseleng, o bewa dipone, tse di bonesang sentle, le go oketsa balebidi ba sepodisi mo mafelong a a kotsi.

Go nna le baesekele go boloka madi, go tokafatsa boitekanelo, le go fokotsa tsholofelo ya mo moweng, le fa go ntse jalo, bokgweetsi wa baesekele o ka wela ke kotsi ya go thudiwa ke koloi, go wa ka ntlha ya ditsela tse di sa siamang, kgotsa go utswiwa baesekele.

Dipone tsa mmila di dirwa go bonesa tsela, go thusa batsamai le bakgweetsi go bona sentle bosigo, fa di sa dirwa, o ka nna le kotsi ya dikoloi, batho ba ba tsamayang ka dinao, ba ka thudiwa ke dikoloi, kgotsa bogodu bo ka oketsega mo mafelong a lefifi.

Fa pula ena, mebila e tlala ka metsi, mme dibese le dikoloi di a diega, ke ka moo, batho ba ba yang tirong, ba palelwang ke go goroga phakela, ka gonne ba tsaya lobaka lo lo leele mo tseleng.